Ingcebiso endingaba nayo kukuba abantu bajongelwe iindawo ezilungileyo zokuhlala apho kungazufika khona izikhukhula. Enye into endingayenza kukuthi abo abancedayo bazise abantu bezikhukhula babanike ulwazi kuba abanye abantu badinga nje indawo yokuhlala, abazi ukuba yintoni ebalungeleyo.

Into yokuqala engenziwa kukuthi abantu abahlala endaweni exineneyo bafundiswe ngobungozi abakwenzayo kuba abanye abantu bayazibeka ematyotyombeni. Abanye bafundiswe nangomlilo kuba abanye abantu abafundiswanga ngomlilo, bakhula bezifundela ngokwabo. Enye into yesithathu engenziwa kukuba uRhulumente aphenye ukuba yintoni unobangela omkhulu wokuba kufunyanwe iindawo ezinintsi zisitsha ngumlilo.

Iipilisi esizithengisayo zifumaneka kwisitolo sethu kuphela. Isitolo sethu sikhona kwezoxhumano futhi sikhona apho uzasibona ngamehlo enyama.

Alukho ulwazi oluliqilima ngamayeza okugonywa okanye ngeepilisi. Into ekhoyo, ezinye iipilisi ziyasebenza ezinye azisebenzi. Ngoku ke nabantu abakhupha imithetho nabantu abathethayo ukuba amayeza asebenza njani, ngamanye amaxesha abayazi into abayithethayo yinto abayifundileyo. Ukanti umzimba womntu wona into oyifundeleyo ayiwazi, ezinye izinto kodwa ingazazi.

Ngamanye amaxesha izinto asizakholelwa xa zisenzeka kuthi kodwa ke kufuneka umntu azi ukuba into eyenzeke kuye yinto esenokwenzeka nakubani na. Ndingathi ke kumhlobo wam athathe iipilisi zakhe, azithathe, into ayixelelwayo ayifake engqondweni ayilandele kuba abantu bayifundele le nto, futhi bayibonile abanye abantu bephumelela ngale ndlela bathetha ngayo. Yena ayikho into ayaziyo, wazi nje intlungu ayivayo emzimbeni wakhe.

Andinalo ulwazi ngeenkqubo zokugonya koomama abanabantwana kodwa ukuba zikhona ndingathi bona oomama abo balandele into abayixelelwayo kuba aba bantu bayifundele le nto abazoyenza, bayayazi. Kudala beyifundela iminyaka beyenza kwabanye abantu. Bona abazi nto, bazi nje intlungu abakuyo.

Akuyichaphazeli indlela yokuba uxhulumane nabantu kodwa ke kuzoba khona indlela yokuziphatha ukuba uchitha ixesha elinintsi naye. Kodwa ke umntu xa kephuma esiya emhlabeni uye akabi nguye lo mntu aqhele ukuba nguye xa keyedwa okanye xa kesendlini kokwabo. Ufike uye atshintshe xa edibene nabanye abantu.

Uba unesiNtu uzohambelana nale nto ethethwayo ukuba umntu umkhathalele endlini umntu omdala futhi loo nto leyo ngokwesiNtu wamkela imeko yakho. Ayikho imeko ongayikhetha ngaphandle kwale, ngaphandle ke loo meko yakho yengaqhelekanga, abanye abantu abafani nathi.

Indaba yokuqala ndingathi kubo mabaziphilele impilo yabo kuba akho mntu owaziyo uba umntu uzofa nini. Enye into yesibini ndingathi bangayifafazi elizweni lonke kuba bazobulala abantu abanintsi abangenayo into edibaniselana nayo. Okwesithathu ndingathi kubo bazikhusele xa besebenza besenza besabelana ngesondo.

Kuye kuthathe ixesha elingangemizuzu engamashumi amathathu ukuya kwimizuzu engamashumi amane anesihlanu. Loo nto ndicinga ukuba ibangelwa kukuba apha ekuhlaleni azikho iinqwelo zokuba zingathatha izigulane, zilee ezidolophini, xa zifowunelwa zifika kade. Kwiikliniki ezikhoyo nakhona iimoto azifumaneki kuba zishota kwaphaa ekliniki.

Andinawo into yokuthetha ngendlela yokuba abantu abangenayo ingqondo okanye abangekho sengqondweni bajongelwe phantsi. Bakhona abantu abalimeleyo, akufanelanga bajongelwa phantsi, into ekufanele yenziwe kukuthi bancedwe apho bedinga uncedo khona. Kodwa abanye abantu iingqondo zabo ziyasebenza, bazityela nje iziyobisi okanye bafuna izinto zokuzimela.

Into yokuqala ekufanele abantu bayayijonge yilaa nto kuthiwa yibhakhowudi, kube khona nalaa nto kuthiwa kukuskena. Abantu kufuneka baskene ibhakhowudi leyo babone ukuba eli shishini lelenyaniso na. Enye yesibini istampu. Eyesithathu kukuba angaboniswa uba la mayeza enziwe ngantoni.

Ewe, iyasincedisa kuba abantwana abancinci baye bakwazi ukuba bakhule besazi ayilunganga into yokuba bahambe belala. Into ekufanele bayenze kukuzikhusela, naxa sele bekhulile izohlala engqondweni. Into ihlala kakhulu engqondweni xa iphindaphindwa.

Abantu abahlala ematyotyombeni kufuneka baqale bafunde ukuba xa usenza into ayichaphazeli wena wedwa ichaphazela nabanye kuba abanye baba imibane, mibane leyo eyenza ukuba kuvuthe kutshe.